Dibanka di simolola ka go lekola gore o wa mo Aforika Borwa na? Mme morago ga foo, ba lebelele le dikantoro tsa dikadimo tsa tšhelete gore a na o loketseng go adimiwa tšhelete na? Mme morago ba lebelele matlole a o a kry-ang mo mmerekong gore o tla kgona go patela na, mme morago ga foo ke mo o tla kry-ang karata ya gago.

Selo sa mathomo se o tshwanelang go se dira ke go etela dikantoro tse fapaneng tsa dibanka mme o lebelele kelo ya morokotso e ba e byang mo dikarata tseo mme o lebelele gape le madi a o tla a patelang a go busetsa sekoloto seo mme ke gona mo tla itseng gore ke e fe e go loketseng.

Hisetori ya go adima madi e ama thata kopo ya karata ya sekoloto ka gore ba dibanka ba lebelela kwa morago gore o ne o patela jang mme ga ne o sa patele pila ke gona mo e leng gore ba kgona gore ba gane ka yona karata eo mme ga o na le dikoloto tse dintsi ke rata eo o fitlhela ba o neya maduo a manyenyane mme ga o na le dikoloto tse nnyane ba go fa madi a le mantsi.

Diphoso tse dintsi tse batho ba bantsi ba di dirang ke go neela ka tshedimosetso e e seng yone kwa dibankeng mme go feleletsa kopo ya karata e sa diragale mme go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle o tshwanela ke go neela tshedimosetso ya maleba mme gape o kgone go lekola gore o tla kgona go patela na.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ka gore melawana e go ke yona e e tla go itseseng se o ikentshang gare go sona mme o tla kgona na, ka gonne melawana e go e beetse gore wena o itse gore o tla kgona na?

Go nna le kitso le go ithuta ka tsa madi go botlhokwa ka gonne o tshwanetse gore o itse pele o itsentsha gare ga mathata mme o fitlhela o sa tlhole o kgona go kry-a sekoloto ka gore o mo mathateng o palelwa ke go patela le go itse le go bua le batho ba ba itseng go botlhokwa gore le wena o rutege ka tsa tšhelete.

Dilo tse di tsewang tsia ke mogolo wa gago le gore o gola neng mme morokotso o beiwa go lebeletse mogolo wa gago gore o gola jang mme o kgona jang.

Dilo tse di molemo ke gore ga madi a gago a fedile o ka kgona go berekisa madi a overdraft facility. Dilo tse di leng borai, ke gore ga madi a gago a mogolo a tsena ba a goga ba banka mme o feleletsa e le gore ga madi a tsena a goga o a boela gape o tseya gape ba a goga o feleletsa o sa kgone go patela.

Dituelo tseo ka Seesimane di bitsiwa di-non sufficient funds fee ke dituelo tse di tsamaisanang le gore ga o na madi mme o dirisa madi a o senang ona mme dilo tse ke dilo tse e leng gore kamoso di nna le ditlamorago tse di sa siamang mme o tshwanetse o nne kelotlhoko mme o dirise madi a o nang le ona gore dibanka di sebe di a kgona go go neela morokotso o.

Dituelo tse di ama madi a motho a a dirisang ka go sa siamang mme dibanka di ka ra gore di fokotse madi a e leng gore di a neela gore dituelo tse di kgone go fokotsega le ditshenyegelo.

O ka ipolokela madi gore o sa tlhole o ya dikoloto gantsi-ntsi mme se sengwe gape o ka kgona gore o tseye madi ka sekoloto a e leng gore morokotso wa ona a o ko tlase mme o tla kgona go patela.